Ho ya ka nna ha o tluwa tabeng ya ho fana ka mobu kapa ho tlisetswa ha mobu mmuso ke bona o sa thuse batho ba rona ka botlalo, hoba mobu o hloka tsebo le ditshebeletso hore o etse ntho e bonahalang moo.

Ha o etsa jwala ba setho, o tla qala ka ho sebedisa phofo ya e etsang papa, o ntano sebedisa monandi le metsi a betseng. O phehelle o phehelle mono o bo kamora nako ha o nka re wa wa bela, o kenye hona hona mono mme o homele o fodise o nwe.

Ha ne ke na le naha e leng ya ka, ke ne ke tla qala ka ho qala kgwebo ya temo moo ke qalang ka ka ditholwana le meroho e bonolo ho lemeha, mme ke rekisetse setjhaba.

Mereho e kang poone dinawa mokopu cabbage le tamati, ke meroho eo e leng hore o tlameha ho e lema mathwasong a selemo. Hore kamora dikgwedi tse ka bang tse kae o tsebe ho yo ho yo utulla.

Ho qala temo ya temo cabbage ho bonolo haholo ebile ho boloka tjhelete ya ho reka dijo tsa difariki kgwedi le kgwedi. Ho hlokahala peo ya cabbage e jang diranta tse makgolo a mabedi hangwe feela, tshosometso ya teng ke hore tjhelete ya dijo tsa difariki e kgutlela ka letloleng la polasi.

Jwalo ka titjhere sekolong e rutang ka tsa temo, ho netefatsa hore baithuti ba fumana boeletsi bo nepahetseng, ebile bo bonahalang. Ke tla etsa leeto ho ya polasing e haufi nyana e e lo hore monga polasi ya teng ke motho ya motsho, a ba jwetse ka batsi ka tsa temo.

Ke dumela dihwai di hlahisa dijalo tsena ka palo e nepahetseng ka nako tse ngata, hobane ha se hangata mo o fumanang ho sena yona phofo ya papa mabenkeleng ohle a maholo le a manyane kapa tsona e ditapole. Ka theko e dulang e le tlase ka nako tse e kgolo le e nyane.

Polasing ya Frederick-e ho bile hwa ba le mollo, motseng monana ho bueha hore mollo enana onana ha o tsejwe o qadilwe ke mang, kapo o qadile jwang. Se ba se buang ke hore mollo yonana o qadilwe ke lehlokwana la matches, empa moetsi wa ditaba ha a tsejwe.

Mawaha a mangata a ho nosetsa di dimela, lewa la pele e tla ba hore o sebedisa lethothombo la metsi e leng hose pipe. O etse sekupwana qetellong so se entseng masobasoba hore metsi ana a a tlale le sebaka.

Tjhe kea hana ha ho na ho kgonahala hore batho ba ka dula ba sa sebedise lebese, lebese ke e nngwe e ya mofuta wa dijo o e leng hore o hodimodimo tlhokehong ya batho. E le hore e fana ka protein ya ho tiiseletsa masapo le ho hodisa mmele le ona masapo, a bohlokwa le ho tiiseng meno a rona hore a dule a tsepame jwalo jwalo ebile a thusa le kgodisong ya bana.

Di solar farms ke mokgwa wa mahlalehlale a keneng nakong tsa sejwalejwale, moo phepelo ya motlakase e etswang ka mo ka motjheso wa letsatsi. Motjheso wa letsatsi o tjhesa di solar panels tseo di nkang motjheso onana di bolokang motjheso onana di o sebedisang di o fetolang motlakase hore ho be le kganya le tshebetso ya metjhine e itseng ka hara polasi.

Tlhapi ena ya hake e fumaneha bobebe mona motseng mona mo re dulang, ke nka tsoha ka matjeke kea ya metsing a hara dibata ka yo tshwasa ditlhapi kea kena ka motse ka di rekisa ka di rekisa ka theko e tlase nakong eo re lebileng ho ya pasekeng. Seno se nka nketsetsa tjhelete haholo selemo le selemo.

Ee ka nnete pula ke ntho e lokileng ha e na hantle e hlokahalang haholoholo tabeng tsena tsa rona tsa temo, empa bothata bo qala moo pula e nang ka sefeko le difefo. Moo e senyang dijalo le difate, ho boloka dijalo nakong eo pula e tlang hampe haholo ke re atisa ho sebedisa net-e re e tlamella hodimo hodima di hodima di dijalo tsenana le ka mathoko ka monana, re tlamelletse di palong tseo re di tjhekelletseng dihukung ka moo ha moya o le bohale ha kae kapa kae.

Ke maswabi le kutlo bohloko hore taba ya technology le dintlafatso le diketso tsa dintho tsa sejwalejwale di qeta mesebetsi ya rona re le batho. Taba ya ho kenya tshebetsong mekga le metjha ya sejwalejwale tshebetsong e bolaya mesebetsi e mengatangata for batho ba rona ba batho ba batsho, ba e leng hore ba leka ho etsetsa ba lelapa la bona empa tsela di tla ba teng tsa ho lokisa ena taba tsamaong ya nako.